Itoho lami seliphinde laphela okusho ukuthi inyanga uma iphela, angeke ngisahola lutho. Into esingangisiza manje, ukuthi ngihambe ngiye emahhovisi aka-UIF, ngifike ngibone ukuthi ngingenze kanjani ukuze ngikwazi ukukubambisa ngize ngithole elinye itoho. Kwaze kwanzima ukwami ngaze ngafa ukuma olayini.

Ewu isiphinde yafa lemoto, nkosi yami, okusho ukuthi kufanele ngivukele ebhange. Uma ngifika kodwa ebhange ngithi ngivala lesikhwama sakhisimusi, bazongikhiphisa izambane likapondo. Ngizokwenzenjani nkosi yami, hhayi bo?

Ukusebenzisa imali eyeqile akuyona into elungile ngoba ngesikhathi imali usayithatha umuntu usuke ey'tshela ukuthi hhayi imali yamahhala. Kodwa uma sekufika isikhathi sokuthi leyo mali ibuyele emuva, umuntu useqala abe nenkinga. Ngisho nje kuyimanje kukhona ozakwethu, baphila ngayo leyo mali. Kufika umholo, umholo ukhokhele le mali ababecabanga ukuthi eyamahhala. Manje, sebebhekene nezimo ey'nzima.

Kubalulekile ukuthi leziy'nhlelo zibe khona usaphila ukuze abantu bangaxakeki uma kwenzeka ngoba abantu kuyenzeka bengashoni uma sebegugile. Ngakho-ke kufanele wonke umuntu abe ney'nhlelo. Mina nje kuyimi, iy'nhlelo enginazo ukuthi angifuni kumoshwe imali kuthengwe amabhokisi kudliwe o-seven colours. Into ebalulekile ukuthi umzimba ufakwe ngaphansi komhlaba, ubole. Abantu basale bekhotha amanxeba.

Hhayi, kule nyanga impela engathi ngenze kahle kwakwazi bani ukuthi ngiyoke ngikwazi ukukhokha izindleko zonke zami kahle ngalolu hlobo. Hhayi bandla, ngiyaziqhenya engathi ngingaqhubeka ngalolu hlelo kuze kube nyanga zonke size ziphele nya isikweletu.

Umalumekazi usemaphandleni usanda kungithinta ngocingo ukuthi badinga ukugcwalisela ukudla njengoba inyanga isephakathi nendawo. Nkosi yami, ngizomisa kanjani nje ngoba kusemaphandleni akukho ngisho laphaya? Hhayi bo, kambe basanda kuvula leyakhonteyina yaka U-Save. Hho, ngizosebenzisa i-money market yakhona futhi i-money market ngiyithanda ngoba idinga iphasi ukuze bakukhiphele le namba.

Ukuboleka kwemali eyeqile kuba nomthelela omuhle ngoba uma imali ingasetshenziswanga yonke ayizali kanti uma wenze isikweletu imali izala noma ungayisebenzisanga. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ukubolekwa kwemali eyeqile kuvulelekele wonke umuntu.

Yho sebuqalile ubunzima bokuthi umuntu angatohozi. Ngiphuma khona kwa-UIF emahhovisi sebenginikeze usuke kufanele ngibuye ngalo ukuze ngizosayina. Uma sengisayinile-ke leyo mali kuthiwa sengiyoyibona isifika, ukuthi kuyobe kungumhlakabani kwazi bona kuphela. Mina angazi, okusho ukuthi ngizolokhu ngihlezi ngikhevile, ngingazi ukuthi izofika nini leyo mali. Impilo yini le?

Iningi labantu namanje lisabheka imali abazoyikhokha ngenyanga ukuthi bakhethe ukuthi bazothatha yiphi i-medical aid. Eyi, mina ngiyabexwayisa, kwesinye isikhathi leyo mali leyo iba nje ney'nkinga zakhona. Ngake ngathatha i-medical aid ngoba ngithi ngizokhokha imali encane. Sengiyagula-ke sengiya kumhlengikazi, sekuthiwa hhayi, asiwumhlengikazi fanele sikukhethele thina, hhayi, hhayi. Uyabona nje iy'nkinga zavele zaningi. So mina ngiyabexwayisa abantu ukuthi uma bekhetha bafundisise ukuthi kubhalweni phansi ngaphambi bawuthathe leyo medical aid.

Eyi bayayichaza impela lento ye-forex kodwa ayi nginokungabaza ngempela. Isebenza kanjani ngempela? Into engingakwazi ukuzenzela mina kufanele nginikezele omunye umuntu angenzele, kufanele ngithembe omunye umuntu ngemali engiyisebenzele kanzima. Ayi ngeke.

Kuthe inyanga isatshekile, umalumekazi engicela ukuthi ngimgcwalisele ngemali yokudla, ngamtshela ukuthi imali enginayo ngingakwazi ukumthumela ngebhange. Mase ngamutshela ukuthi njengoba bengenawo amabhange ngalapho angazi ukuthi ngaphathisa ba. Hhayi, wathi umalumekazi angikhululeke kune sipaza la bahlala ngakhona esesikwazi ukukhipha imali okwazi ukuyithumela ku-money market. Hawu, yimi lo sengijabule.